Tjhe, nna ha ke tshabe sefofane, empa ke bona ho le betere haholo hore o fihle pele ho nako ya hore sefofane se tsamaya. Haebe sefofane se tsamaya ka hora ya borobedi, wena ho betere o fihle ka hora ya bosupa. Hore o kgone ho ema hantle, o sa itatisi le hore haebe nako ya sefofane e sentse e tlo tsamaya, o be o tseba hore o nka dintho tsa hao, o iketlile hantle, o sa tata. Hore o kgone ho fihla sefofaneng . O kene sefofaneng o sa tata, o iketlile.

Ha e le jwalo, tjhe, ke a hana hobane batho bao ba tswang mo mosa mawatle, ka mantswe a mang, ke hore ha ba tsebe hore ho etsahalang polekeng ena. Mme ke bona ho le betere ha hona le batataisi ba tla ba bontsha ebile ba be ba ba hlalosetse hore eng ke eng. Hore mona ho etsahala eng le bona ba kgone ho botsa dipotso. Le hore ha ba kgutlela kwa ba be ba thotse dikarabo hobane ho tla be ho na le batataisi ba ba bontshang le ba ba hlalosetsang.

Nka jwetsa motjhaki ka kgwebo eo ya ka hore hohle mo a tsamayang, a bolelle batho hore ho etsahala eng mme le hape a ba botse dipotso hore le bona ba kgone ho ho utlwisisa. O mong le o mong a batlang ho tseba dipotso a mo botse . Mme yena a mo hlalosetse hore ho etsahalang hore le ha ba tsamaya batjhaki ba, ba tsamaya ba kgotsofetse.

Ke ka re ho bona ho tlametse ba thuse bana bana na hore ba ba batlele transport-o. E tla ba nka mahaeng a bona ho ya sekolong. Hobane di ngata dikotsi tse etsahalang, bana ba nkuwa. Bana ba bituwa. Bana ba nkuwa ba tsamaiswe ka sekgowa or sona senyesemane ba e bitsa human trafficking. So, di ngata dintho tse ka etsahalang ha bana bana ba tsamaya ba tloha mahaeng a bona ho ya hole kwa sekolong. Nka ba hlalosetsa hore ho bohlokwa ho ba nkuwa ke ke transport-o e tlo ba nkang sekolong. E ba e tlise hae, e ba tlose hae, e ba ise sekolong.

Bana bana ba ka ka mona ke ka tekesing. Tekesi e e etseditswe hore e kalangwe eseng hore o jelle ka mona. O ke se jelle ka tekesing ena. Ke behile letshwao mo le bontshang hore tekesi e na na ke tekesi eo tsamaisang ha o jwellwe ka mona . Tekesi ena e hlwekiswa ke nna . Ke a le kopa ke kopa o mong le o mong ha kena tekesing ena. A tlohelle ho jella ka mona. Ka kopo tu, ke a le kopa, hoba tekesi ena e kgannuwa ke nna, E kolomakuwuwa ke nna. Ke nna a e hlwekisang . Ke a le kopa bana ba ka.

Motswalle wa ka joo ho na le monate o mong o hlahileng polekeng, ya le e tlase kwa. Ke kopa monna o bue le motswadi wa hao hle monna hore re kgone ho tsamaya re ye moo. Ke a o kopa ke a o kopa ngwaneso, ke a o kopa. Ho na le banna ba binang moo ba re hobane re bangata ba tla be ba le teng. Ke a o kopa ngwaneso, kopa fela o hlape ka spiti, re tsamaye. Ha re no kgutla bosiu. Ha ba qeta feela ho bina moo re tla be se re kgutlela hae. Ke a o kopa thope ya heso.

Malome wa ka, nna le abuti wa ka re nkile tsela e, e le ka haufi. Ha ra batla ho nka tsela e telele hobane ne re tseba hore ha re ka nka tsela e telele, re tlo fihla hae, e se le kgale. Jwale re bone ho le betere hore re mpe re nke tsela e kgutshwane hore mpe re kgone ho fihla ka pele. Le hape abuti ya ka ya salla hore ka mokgathala hore ha o kgathetse. Jwale, a ba re o bona ho le betere hore re mpe re nke tsela ena e kgutshwane, re kgone ho fihla ka pele. Ha ra nka tsela e telele e lona le e nkileng. Rona re la ka nka tsela tse kgutshwane hore re kgone ho fihla ka pele, empa re kopa tshwarelo . Tsela e re nkileng ha ra nka N1 re nkile N5. Ke yona tsela ya shortcut e kgutshwane.